Ubuchwepheshe kwezolimu buyasisiza ukuthi sazi izindlela okumele sizilandele ukuze sikwazi ukuthi izitshalo zethu zibe zinhle, kanti futhi ubuchwepheshe kwezolimo kuyasisiza ukuthi sikwazi ukuthatha izinqumo ezinolwazi ukuze sikwazi ukuthi sitshale izitshalo esizothi uma sizivuna zibe zinhle. Ubuchwepheshe busisiza ngey'ndlela zokuthi izitshalo zethu sikwazi ukuthi sizitshalele kuyo kuwo wonke ama-season akhona, nanokuthi sikhone nokuthi sazi izindlela osingakhona ukuthi iy'tshalo zethu sizinakekele ngazo. Izitshalo lezi nazo futhi ziba zinhle uma sesilandele zonke le migomo lena ubuchwepheshe obusisiza ngayo.

Ukuphoxeka kwami kubuhlungu kakhulu ngoba ngibe ngingasazi ukuthi ngenzeni emva kwalokho, ngoba kuyangidida nami emqondweni ukuthi ngabe ngenze ngendlela efanele na? Noma mhlampe indlela engenza ngayo bekungeyona, okanye mhlawumpe angikwazi ukuthi ngiyenze ngendlela e-right lento, anginalo ikhono lokuthi ngiyenze kahle. Kwenza ukuthi ngizingabaze nokuthi noma sengizama futhi ngokuzayo futhi engabe ngizokhona yini ukuthi ngiphumelele ukuthi ngiyenze le nto iphumelele ngoba okokuqala ayizange iphumelele. Kungenza ukuthi ngizithandabuze ngingabi noxolo ngaphakathi kumina kodwa ngibe nemibuzo eminingi ngiphinde ngizingabaze.

Kufanele asebenzise indlela entsha yokuthi alime, ngoba yonke into inesiqalo sayo. Mhlawumpe angayisebenzisa le ndlela entsha imusebenzele, izitshalo zakhe zivunwe, akhone ukuthi avune isivuno esiningi kube yimpumelelo.

Okokuqala kumele a-download-e i-ephu ya-WhatsApp, bese esebenzisa inamba yakhe ukuze avule i-akhawunti ya-WhatsApp. Uma isikhandekile inamba, i-akhawunti ngale namba yakhe, bese ehambisa inamba ukuze kubantu ayihambise inamba yakhe kubathengi ukuze ezokwazi ukuthi abafake kwiqembu lapho benga-oda khona emisha, , imifino emisha epulazini lakhe.

Phepha ayasisiza ukuthi sikwazi ukupakisha ukudla futhi amaphepha siyakhona ukuthi siwathole kalula ngamanani aphansi. Akufani njengoba iphakhejingi yalokhu okunye. Amaphepha iwona enza kube lula ukuthi sikwazi ukupakisha.

Emoyeni baphukile ngoba abasakhoni ukuthi bebe seduze nasekhaya lapho bekhona khona ukuthi belibone ikhaya, futhi balinakekele, kanti futhi indawo yasekhaya indawo ekhululekile. Manje uma ungasekho eduze nasekhaya umoya wakho uyadangala. Ngicabanga ukuthi la bantu emoyeni badangele, abaphathekile kahle.

I-PPE iyasisiza ukuthi uma sisebenzisa amathuluzi okulima singakhoni ukuthi sizilimaze noma isivikele ekutheni silimale noma sisebenza, kanti futhi i-PPE, isisiza nakumakhemikhali, okanye ukuthi umanyolo ungasithinti isikhumba ngoba nesikhumba siyalimala uma sike sathintwa amakhemikhali.

Yinhle kakhulu into ayenza emphakathini. Nezingane zithola ukusizo. Nomphakathi uthola usizo ngenxa yakhe umama uZodwa. Lesi senzo sakhe singawuthuthukisa umphakathi, kanti futhi lokhu kusho ukuthi umama uZodwa unenhliziyo enhle kanti futhi uyakwazi ukuthi acabange, ngoba akusizi ukuthi ulahle izitshalo ngoba nakhu seziningi kakhulu.

Umhlabathi wakho kufanele ukuthi uwubheke ukuthi awunazo yini ezinye izinto okanye ama-chemicals noma ukhula. Ukwazi ukuthi uwupete kahle ukuze ukwazi ukuthi ulime kuwona.

Bantu bomthetho, kubaluleke ngempela ukuthi le y'nkomo lezi zitholakale, ngoba manje, njengoba zingatholakele manje, beziwumthombo owakhe omkhulu wemali. Manje njengoba sezingekho lezi nkomo kusho ukuthi indlela azothola ngayo imali, isiyaphazamiseka. Ayikho futhi enye indlela, njengoba nje iy'nkomo sezingasekho manje, indlela yakhe yempilo isizoshintsha manje. Kubalulekile ukuthi le y'nkomo zitholakale ngempela bantu bomthetho. Kosisiza impela, ngoba futhi nakho lokhu ukuthi iy'nkomo zithathiwe, kusho kona ukuthi umphakathi esiphila kuwo awuphephile.

Ukuguguleka komhlabathi kwenza ukuthi umhlabathi ungabe usaba nawo umsoco, futhi umhlabathi uyaguguleka kugcine sekuvela amadwala noma kuvela leyo ngxenye ekungalimeki kahle kuyona. Lokho kwenza ukuthi iy'tshalo zingakhuli zishe zishaywe ilanga. Kubalulekile ukuthi umhlabathi wanele, ube muningi ngendlela eyanele ukuze kutshaleke kuyona, kanti futhi umhlabathi kubalulekile ukuthi ube nomsoco wawo.

Helo, sanibona. Yebo, bengicela ukuthi imali le engiyibolekile ukuze ngikwazi ukuqhuba ibhizinisi lokulima, bengicela ukuthi ningandisele isikhathi sokuthi ngikwazi ukuthi ngiyikhokhe. Kuvele isimo sokuthi izitshalo zami zike zagugulwa amanzi, zigugulwe imvula. Shuthi isimo sezulu sivele sayinqoba sanqoba yonke into ebengilimile manje sekufuneka ukuthi ngiqale phansi kabusha, okuzodinga isikhathi futhi. Bengicela ngiyanicela ngempela ngiyanicela, .